Umsebenzi we-speech recognition efowunini kukuba ichonge kwaye yazi ilizwi lwakho, nokuba ive kwaye yenze le nto uyithethayo.

Iephu yokuthumela imiyalezo efowunini incede kakhulu kuba kudala kwakuphilwa ngeeleta eziye zithathe ithuba ukugqithisa umyalezo kulo mntu ufuna uwugqithisa kuwo. Kanti kweli xesha lale mihla nje nge-ephu yokuthumela umyalezo akupheli nomzuzu lo mntu ufuna umbhalela umyalezo sewufumene.

Ewe, mninzi kuba kaloku ngaphandle kweintanethi uxhaphazo lweintanethi alikuchaphazeli. Ukuze uchaphazeleke kuxhaphazo lweintanethi kufuneka ube nemfonomfono ezakunika i-intanethi. Kulapho uzawutsho uxhaphaze, uchaphazeleke kuxhaphazo lweintanethi. Uxhaphazo lweintanethi alufani kakhulu nolu lokwenene kuba lona ixesha elininzi aluzi kuwe ngqo, luza bucala kwaye ngeendlela ongasoze uziqaphele.

Zingayiphucula ngokokuba zizame ukuzenza ezi AI chatbot zibe more mntu or zibe nobuntu zikwazi ukurileyitha noma ukuvisisana nezinto ezibuzwa ngabantu. Zingasuke ziphendule oku kweerobhothi, nto nje zikwazi uvisisana nemizwa nemeko yomntu phambi kokuba ziphendule.

He ndikhumbula ngaminazana ithile wamka umbane ungaxelwanga nakwisibhengezo sokulumka umbane uba uzamka. Uthe umka kwawo yashiyeka icimile neintanethi. Oko sasilindile iiyure ezine awubuyi umbane. Kwafuneka siwulinde ade abuye. Sacinyelwa naziifowuni, oko isisiyalo kunzima nothini, ubomi bume endaweni enye for ixeshana.

Qala ndibeka isithombe, umfanekiso wemibhaco. Ndibe nesihloko esibhalwe kakhulu ukuba imibhaco , yiza yiza kufumana imibhaco simahla.

Abantu abaninzi eMzantsi bathanda amabali aqhutywa ngokweziqendu. Iimuvi zaseMzantsi azibukelwa kakhulu kukholwa amabali aqhutywa ngokweziqendu.

Into eyenza kube enjalo yinto yokuba zonke iindawo zokuhlala naphi na, wonke umntu unaye unomathotholo and unomathotholo kulula kakhulu ukumfumana kunomabonakude. Kuba noba uqhuba isithuthi sakho samafutha, inqwelomafutha yakho, ukhona unomathotholo ngaphakathi. So yeyona nto ehlala imanyelwe ngabantu maxesha onke.

Ewe, kusebenza kakuhle kakhulu. Manje ngoku nanjengokuba ngoku ndineinvetha apha kum endlini ukugcina iWi-Fi yam ilayitile maxa wonke, uthi umbane ka umka ishiyeke ilayitile.